Okokuqala kuzoba nomsebenzi wokunikeza abantu indawo efanele yokuhlala nokuphumula. Iyinsiza eyifanele eyingafaka amasevisi okuhlanzeka, ukudla nezinye iyidingo eyiphuthumayo eyifana nomoya opholile noma amanzi. Uma uhlela iyinsiza zakho kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi abantu bahlale endaweni ephumulelwe banikezwe amasevisi athuthukile futhi kudinga ukuba neyingxoxo eyikhuluma ngokuhleleka kwemisebenzi ngesikhathi sokulinda.

Ngibona engathi kuya ngokuthi usukaphi eyenza isimo sibe lula noma sibe nzima. Uma uwumuntu ohlala emadolobheni noma emalokishini kulula ngoba yabo nje manje se mawuyovula i-akhawunti. Kufuneka wena your proof of residence, proof of what what okuyizinto abahlala emadolobheni abanazo. Uma usuke emakhaya kunzima ngoba makuthiwa nje proof of residence noma kungathiwa nje bhala your residence address ubhala igama lesikole sangakini, so makuthiwa proof of residence uzoyithathaphi leyo proof of residence. Uwumuntu wasemakhaya ninge enalo ne-house number uyabo into eyifana nalezo, so kuyaye kube nzima ngalezo zizathu, kodwa uma ngabe uwumuntu wasemadolobheni kulula nje ukuvula i-akhawunti ngoba usuke unayo yonke imininingwane abayidingayo.

Izinto eyithile zingaba khona njengenzuzo yesikhathi sokulinda eside. Isikhathi-ke esengeziwe sokucubungula isicelo lokhu kuvumela inkampani yomshwalense ukuthi ihlaziye imininingwane ngokucophelela ukuze kuqinisekiswe ukuthi umshwalense ukuhlinzekwa kahle. Iyinkinga zokulinda isikhathi eside zingaholela ekuthenini kudideke amakhasimende, kunciphise ukwaneliseka kwamakhasimende, nokwenza kube neyikhalazo eyivela kumakhasimende. Kanti-ke, iyinkinga zokulinda kwesikhathi esifushane ukuthi uma isikhathi sokulinda sisifishane, imiphumela yokuhlola ingashesha futhi kungaholela ekuthathweni kweyinqumo ezingekho ngempela. Okubeka-ke isikhathi esikhathini eyiningi zomshwalense eyibuye futhi zivele kamuva lezonkinga.

Yebo, mina ngingaqhubeka ukuyisebenzisa i-ephu yasebhange ngoba nguthola kulula ukuyisebenzisa. Uma kumele uthumele imali uthatha nje ifoni yakho, ucofe usuthumela umuntu useyitholile. Akufani nokuthi uma kumele uthumele imali kumele usuke endlini, uhambe uye ebhange uyoma ulayini ufake imali, uthumele iphini. Uyabona into eyinjalo okuthatha isikhathi eside ukusebenzisa i-ephu ku-very convenient ngoba uvele ucofe nje la efonini noma ngabe ukuthumela umuntu imali uyayithola, noma ukuthumela inkampani imali mhlampe kulaba abanama-credit cards bayayithola noma ngabe ukweleta indlu noma imoto ukwenza nje khona la efonini konke sekuphelele. Kunokuthi njalo, uma kumele kube khona omthumelela imali noma inkampani oyithumela imali, kumele usuke endlini uyebhange.

Into engingayenza njenge a gent ukuthi ngithole yonke noma ngazise umnikazi wepholisi ngazozonke izinto engizoyidinga ukuze akwazi ukuthola usizo mhlampe uma kuwukuthi sikhuluma ngoshwalense womngcwabo. Ngizodinga-ke, ngimchazele umnikazi wepholisi ukuthi ngidinga i-death certificate, ngidinga ama imininingwane yasebhange ngidinga ini nani nani ukuze naye ezokwazi ukuthi uma kunezinto angangithumelelanga zona, nami akulula ukuthi ngiqhubeke noku-process-a izinto zakhe ukuze azokwazi naye ngokwelakhe isayidi ukuthi angithumelele zonke izinto engiyidingayo.

Yoh, hhayi cha, imali yenzalo nje iningi kakhulu futhi kulezi nsuku ingaphezulu lokhu kwamampela, ngicabanga ukuthi kumele iqale phansi ihlolisiswe ngizokwenzela nje umzekelo. Asike sithi nje uthenga imoto, imoto uyithenga ngo-two hundred and twenty thousand mawufika laphaya kwi-dealership bethi uzokhokha mhlampe u-six thousand ngenyanga kulo-six thousand uyazi ukuthi u-two thousand, kuphela oya kuleya two hundred and twenty thousand okweletayo wemoto u-four thousand lo wonke kuyinzalo iningi kakhulu, inzalo. Kungani ibe ningi kangaka ngokwani ukuthi inzalo ibeningi kangaka? Iningi nje inzalo ayingabe ukuthi sebathathe advantage ngabantu, ayiphelele nje lento.